Umntu ongumama ozilele indoda yakhe unxiba iimpahla ezimnyama. Unxiba ilokhwe okanye isikeyiti esimnyama, uyombatha ngaphezulu ombathe ilaphu elimnyama, anxibe athwale ilokhwe iqhiya yakhe emnyama. Yonke into yakhe iba mnyama ukubonisa ukuba ngaba ulahlekelwe ngumlingane wakhe. Loo nto ibonisa ukuba ngaba uyahlonipha, uyamhlonipha okanye uyayihlonipha indoda yakhe le engasekhoyo emhlabeni. Loo nto ezo mpahla uyazinxiba for ixesha alibekelweyo emzini.

Umama wam nguNokonwaba, ulilandela kakhulu igama lakhe walithiywa ngathi kwakusaziwa ukuba ngaba izoba ngumntu wokonwabisa. Akalithandi uchuku, ngendlela angalithandi ngayo uchuku ufuna wonke umntu ahlale onwabile, uyakholwa ukuba ngaba umntu ahlale enentliziyo eyonwabileyo ngendlela adalwe ngayo okanye ngendlela ayiyo. Yena ukuba bekusiya ngokwakhe ngeba le nto kuthiwa yintlungu ayikho ngoba umntu okhathazekileyo ingase umbone ezama umtshintsha intliziyo indlela aziva ngayo, afune utshintsha indlela abona ngayo izinto, ingqondo yakhe. Ingase wonke umntu ahlale onwabile enento yonke engamonwabisa apha emhlabeni, ilulonwabo lodwa, wonke umntu ambone ehleka intliziyo yakhe yonwabile.

Ngaphambi kokuba nditshate, indoda leyo izotshata nam njengomfazi kumele iyazi ukuba ngaba ndinomntana evele sendinaye. Xa izondilobola okanye izofuna unditshata loo nto ithetha ukuba ngaba xa etshata mna utshata nomntana wam, ngoba ukuba uthanda mna kuthetha ukuthi uthanda nomntana wam. Loo nto yenza ukuba ngaba xa endilobola ulobola nomntana wam ukuze abonise into yokuba ngaba samkelekile sobabini kwikhaya lakhe. Loo nto izokwenza ukuba ngaba ngokwesiko umntana wam uzomthatha njengomntana wakhe ngoba naye uyayazi ukuba ngaba umkhuphele amkhuphele kona. Loo nto izokwenza ukuba ngaba wonke umntana ozofika ekhayeni ibe ngowaloo mzi ngokupheleleyo.

Inyanisile intetho ethi imizi ayifani ifana ngeentlanti. Into eyenzeka komnye umzi ayenzeki komnye umzi. Umzekelo, kweminye imizi abantu bakholelwa emasikweni kakhulu, kweminye imizi bakholelwa ezinkonzweni kakhulu. Kukho abantu abangakholelwayo ukuba ngaba ukuze kwenzeka izinto ukuze izinto zilunge kumele kuhlatywe ibhokhwe, kuphalale igazi, kusilwe imiqombothi. Kweminye imizi kukholelwa ekubeni izinto ukuze zilunge kufanele ukuba ngaba kuthandazwe kukholelwe kuThixo ukuba ngaba izinto zizawulunga kuphelele apho. So imizi inomohluko yazo, ineendlela abantu abakholelwa kuzo ezahlukeneyo, nabantwana bakhona abakhule ngeendlela ezahlukeneyo.

Ukuthiywa kwabantwana ngamagama eziganeko ezingqamana nokuzalwa kwabo yayiyinto eyayithandwa kakhulu ngexesha lamandulo. Umzekelo, abanye abantwana babesithi xa bezalwa bazalwe kube mnandi, bathiywe kuthiwe nguLazola. Kwakusitshiwo ngoba ngaba kwakubonwa ukuba ngaba ezaliwe nje kwizinto zonke ezenzekayo kwelo khaya kuzozola, kuzovela ilanga, kuzoqhakaza kube kuhle, yonke into ivele ibe ntle, nebingenzeki izovele iqhakaza kwenzeke, kuvele kukhanye konke.

Ukutya endikuthandayo kwesiNtu ngumqa nomfino, umqa lowo odibanisa ithanga udibanise nemilimili kuphume umqa. Ndimthandiswa yinto yokuba ngaba akufunekanga zinto ezinintsi ukuze uzenze, kuze kudibane oku kutya. Uzithathela ithanga lakho futhi nje ikukutya okwenza ukuba ngaba nokuba ngaba impilo yakho ayivumi kukutya okufikelelekayo ukuba ngaba kungehla kamnandi emqaleni. Umfino nawo ndimthanda ngento yokuba ngaba unikeza i-iron emnintsi emzimbeni ngoba ngaba iyimifino ekhiwa egadini futhi ehlala inesondlo esihle emzimbeni.